Di-company tsena tsa di-medical aid, hangata di na le bothata ha ho tluwa tabeng ya dipetlele, ho patala di-cost tsa dipetlele, haholo ha motho wa bona a kene sepetlele, neng o fumana hore dipatala ditjhelete tse kgutshwane, wena motho o tlameha hore o patale tjhelete e nngwe ka hodimo, hore o tlatselletse tjhelete eo bona ba seng ba e patetse, mme jwale e ye e utlwisa bohloko hangata, wo ipotse hore na jwale ha o le jwalo, o e patalla eng. Molemo wa yona ke eng ho wena, ha ele hore o tlameha hore o patale tjhelete e nngwe e ka hodimo, hore o tlatselletse tjhelete eo bona ba e patetseng. Mme ba ye ba o bue ka taba ya hore, ba patala tjhelete ya matsatsi a itseng feela.

Hona ho bohlokwa haholo hore o tsebe, ditefiso tsa selemo le selemo, ke ditifiso tse turang haholo, ho bapisa le tsa kgwedi le kgwedi, hobaneng ha o patala selemo le selemo, o iphumana o patala ditifiso tse hodimo haholo, ho fapana le ha o patala kgwedi le kgwedi, hobane jwale ha o patala ka kgwedi le kgwedi, dintho tse bitswang di-installment-e tsa hao, ka mantswe a mang, e ba di ba tlase haholo, hoo e leng hore o kgona hore le wena o nne o be le bonyanenyana ba hore o ka ithekela ho itseng.

Account-o ya hao ya cheque, ke account-o eo e leng hore o e sebedisa tsatsi le letsatsi, ho kenya le ho hula tjhelete, empa account-o ya hao ya pokello, ka mantswe a mang ya di-savings tsa hao, ke moo o behang tjhelete teng, moo e leng hore o fuwa monyetla o mosesane wa hore o ka hula tjhelete, mme o e ha o e hula, o fumana hore o na le ntho e bitswang ke di-charges, tseo o di-charge-wang ka hodimo, hobane o hula tjhelete pele ho nako eo o tlabeng o itse o e bokelletse ka yona. Ka mantswe a mang, account-o ya hao ya cheque, ke account-o eo o e sebedisang tsatsi le letsatsi, ya pokello ke moo wena o ipehelang tjhelete teng kgwedi le kgwedi.

Sena se bakwa ke ha se tsebe, kapa hona ho se fumane tlhakisetso e felletseng, ha ba nka di-insurance, ke ka hoo, o fumanang hore batho ba bangata ha ba tsebe, ka hore ba tlameha ba fumane tshireletso e felletseng. Ka mantswe a mang, o fumana hore di-insurance, kapa bona batho ba re nkisang di-insurance tsena, ha ba re hlalosetse ka bobatsi hore insurance e sebetsa jwang, le hore ho tlo etsahala eng, mohlang o tlamehang hore o kenye claim-i, kapa ha ba tlameha ba o sebeletse. Jwalo ka ha o ntso o patala insurance Kgwedi le kgwedi.

Keletso e nka o fang yona, ke hore o nke insurance eo e leng hore ka yona, e kgona ho o thusa hore ha o na le mathata, kapa o na le bokudi, o kgona ho thuseha ka pelenyana, mme o kgona hore o ye ngakeng ya private, moo e leng hore o tlo patala tjhelete e tlase haholo, mme insurance enana e ka o thusa thusa hape, hape le ka hore ha o kena sepetlele, ba kgone ho patala ditefello tsa hao, tse tsebahalang hore ba di patale. Nakong eo o tlabeng o e dutse ha o kene sepetlele.

Ho ya ka dipatlisiso, tsaka tseo ke di fumaneng hore tjhelete e seke ya fumaneha, ke hore ke nkile insurance ya lekase, dijo, le transport-o, ha ko nka ya insurance ya hore e patale tjhelete, ke ka hoo tjhelete e se keng ya fumaneha. Ka mantswe a mang, insurance e ke e nkileng, e ne le insurance ya lepato. Ka mantswe a mang, ke insurance e patalang lekase, ho tlosa mofu ho ya nqeng e ngwe ho ya ho e nngwe, le hore ba romele airtime e kana ka two hundred le grocery e tlo o thusang hore ho tsamaiswe lefu.

Nna ke bona ho le molemo hore baemedi, baamohedi ba tjhelete ya ka ya insurance, e be moradi wa ka, le mme wa ka. Lebaka e le hore kea tseba hore ha se ke le siko, mme wa ka o tlo kgona hore a hlokomele moradi wa ka hantle, ka tsela e nepahetseng. Moradi wa ka le yena, ke se ke le siko, o tla kgona hore a sebedise tjhelete yeo ka maikarabelo, a e sebedise le ka mokgwa o nepahetseng, bakeng sa bophelo ba hae, le thuto ya hae.